Gwa kgwatlhisa ebile go nale dilo tse eleng gore di monate ga o tshameka metshamekong ya se ileketeroniki ka gonne go na le tse o ithutang tsona a re re o ne o tshameka kgwele ya dinao hela o sa itse melao ya gore kgwele ya dinao e yang metshameko ya se ileketeroniki e tlile go go bontsha le go go ruta gore melawana ya motshameko o e tsamaya yang jaanong go ntsha bodutu ebile ka nako enngwe gape go a go ruta dilo tse eleng gore di botlhokwa ka motshameko o o.

Ka tota metshameko ya ileketeroniki yone e ile ya 'ira gore go tshameka mo mmeleng kgotsa go tshameka mo lebaleng gonne tlase gagolo ka gonne ba le bantsi bašwa ba re naleng bona ba na le difounu ebile megala e ba e dirisetsa thata yona metshameko e leng gore ke yona ya mo mogaleng jaanong go dirile gore go be le pharologanyo e kgolo thata gore ba tshamekele mo megaleng go na le go tshamekela mo lebaleng kgotsa mo straat-eng.

Motshameko o na leng kgaisano e leng gore e tseneletse motshameko kgotsa motshameko o jaaka fifa kgotsa e ka ba motshameko o jaaka bo need for speed ke tsone tse e leng gore di na le kgaisano ebile di monate ga e le gore go na le motho yo e leng gore o tshameka le ena mo pele ga gago.

Se se monate ka metshameko ya ileketeroniki ke gore ga o berekise mmele ebile ga go be bonolo gore o kgathale mmele seo se berekisang thata ke monagano wa gago le matsogo ebile ke sona se e leng gore se 'ira metshameko e ke e rate thata. Se sengwe gape ke gore go na le lefatshe le eleng gore le irilwe se ka mo gare ga electronic game eo le e leng gore ekare ke la nnete e se la nnete jaanong go ba nkare le wena o foo kgotsa ofano ebile ke yone e 'irang gore go be monate thata fa o tshameka metshameko eno ya metshameko ya se ileketeroniki.

Se se tlileng go tlhokega fa motho a batla go tshameka metshameko ya inthanete ke gore a reke data a e lokele mo founung ga go le yalo ga se a tsentse data o tla kgona gore a tshameke metshameko ya gage ya internet-e. Metshameko e e tumileng ya inthanete ke metshameko e yaka Call of Duty, Grand Theft Auto, fifa le tse dingwe tse dintsi tse e leng gore di a ratega, fela tse e leng gore ke setse ke buile ke tsone tse e leng gore di itumele thata mo inthaneteng.

Metshameko ya internet-e e ka go ama ka tsela e e leng gore e siame le e e sa siamang, e ka go dira gore ka nako tse dingwe o feleletse e le gore o tshwariwa ke tlhogo kgotsa o nna le dilo tse tshwanang le go bona dilo tse e seng tsona yanong go botlhokwa gore ga o tshameka metshameko e o 'khutse kgotsa o sa e tshameka lolololo. Motshameko wa inthanete o e leng gore ke wa mmamoratwa ke o wa Grand Theft Auto ke yone e leng gore ke utlwisisa thata.